Minintsi kakhulu imidlalo engamelwanga ngokwaneleyo. Imidlalo enjengee-volleyball, ii-hockey, ii-swimming, nee-gymnastic. Minintsi, iliqela ngoba imidlalo ehoyiweyo ezikolweni zasezilalini ngumdlalo webhola ekhatywayo nomdlalo we-netball, nayo nerabhi. Nayo kuxhomekeka kwezo zikolo nezo zikolo nokubaleka. Eminye neminye ayijongelwanga, ayijongwa nojongwa.

Umntu edingamkhetha ukuba angenele iqela loMzantsi Afrika esuka kumazwe ngamazwe ndingakhetha uLionel Messi ukuba angene endaweni kaThabo Zwane. Ngoba uLionel Messi ungoyena mdlali oqapheleka kakhulu, olaziyo, oyaziyo ibhola ekhatywayo futhi noko anganawo, anganayo indima ayidlalayo kwiqela loMzantsi Afrika.

uba ukuba umgangatho weqela leqakamba loMzantsi Afrika ume ngxi ngoba sele ilithuba lide engawini. Umzekelo iindebe ezinjengeeWorld Cup okanye ezo khaphu ke zincinci kunayo iWorld Cup. So, ndicinga uba seyilithuba lide ingawini ikhaphu uMzantsi Afrika. Kungako ndithi ume ngxi.

Ezona nto zonwabisayo kule ndawo ndihlala kuyo ngempelaveki kukuba kubekho ii-tonament ze-pool, okanye ezebhola ekhatywayo okanye ibhola yombhoxo ne-netball. Zezona nto ndizaziyo uba zikhona ziyonwabisa ngempelaveki.

Eyona, eyona ndlela ilula kakhulu le yokudibana ngokusebenzisa imidlalo, yeyona ndlela kakhulu yokwakha ubuhlobo. Ngoba ngokudibana qho nisenza, nidibana ngemidlalo yakha ubuhlobo futhi ubuhlobo obuliqilima, ubuhlobo obungagungqiyo obenza ningabantu niphuhle, niphumelele ngoba nidibana ngento nonke eniyithandayo.

endingaza nawo kwiqakamba ngowokuba ngowokuba kungatshintshwa u-batman. Mayihlale inguye obhethayo kuze kuphele umdlalo, futhi kungabikho badlali abaliqela abaninzi.

Ndingakhetha, oyena mntu ndingamkhetha ekubeni angene wakwamazwe ngamazwe ajoyine iqela loMzantsi Afrika nguSachin Tendulkar. Angene endaweni Keshav Maharaj ngoba uSachin ngoyena mdlali ongumpetha kwezeqakamba kumhlaba wonke.

Eyona nto ihlekisayo kukuba abalandeli bangene ngaphakathi ebaleni kusuke kuleqwane nabo. Yeyona nto ingalindelekanga kodwa evele yenzeke apha eMzantsi Afrika. Bangene, ufike izetyhurithi zileqana nabo.